Mina ngambuza ukuthi angathanda yini ukuthi afundise intsha ngolwazi analo ngebhola ngoba njengoba ewumdlali webhola kuningi akwaziyo mhlambe intsha lezingane ey'khona emphakathini ezingakwazi ey'ngathanda futhi ukukwazi ley'ngane lezi ey'ngeke y'khone ukuthi nazo zifinyelele ezingeni lakhe mhlambe ngenxa yesimo sempilo nemali ukuthi abakwazi ukufinyelela ey'ndaweni ey'ncono ukuthi bayofundela ibhola nokuthi angathanda na ukutshala emphakathini ngekhono analo na?

Angisoze ngakhohlwa lolo suku ngalesikhathi i-team yami i-Orlando Pirates iwina ishaya i-Kaizer Chiefs nge-three goals to two kwi Soweto Derby. Thina futhi thina singama bhakaniya sayithatha i-cup ye Soweto Derby. Angifuni nje ukuqamba amanga ngendlela engangijabule ngayo, ngangakwazi ukuy'bamba ngoba ngangahleli ngisho nase khaya, nganginabangani bami nomndeni wami sibungaza ukuwina kwe-Orlando Pirates ithatha i-cup futhi ibakhombisa ukuthi yona bhakaniya for life.

Izinto ezingahlelwa ukukhuthaza ukufunda ngamasiko ngesikhathi somcimbi. Ukuthi izivakashi ezibuya kwamanye amazwe noma kwezinye iy'ndawo nazo ziphathe ukudla kwesiko lakubo ziqhamuke zigqoke iy'mpahla zosiko lwakubo. Zizoqhamuka nazo sey'dansa umdanso wakubo, ziphinde zicule umculo wakubo, ziphinde zikhulume ulimi lakubo abazokwazi nabo ukubonisa laba ababavakashele ngosiko lwakubo ukuze nabo laba abavakashelwe nabo bafundise laba abavakashile ngosiko lwabo ngakho ukudla, iy'mpahla, umculo umdanso nolimi. Bashintshisane ngalokho befundisana ukuze abanye nabanye mabebuyela emakhaya babenakho obak'xoxayo, bexoxela imindeni yabo ngalokhu abakufundile ngamasiko abanye abantu.

Kungaba imidlalo le edlalwa kumakhalekhukhwini yezemidlalo njengebhola, njengekhilikithi, njengebhola lombhoxo, ngoba lokho kungabasiza ukuthi baqondisise nokufundisisa futhi ey'fundweni zabo ngoba umdlalo noma ezemidlalo ziyafuna ukuthi umuntu abe nokuqondisisa ukuthi lento ayidlalayo uyidlala kanjani mayedlala ibhola ulidlala kanjani? Nokuthi ukuze akwazi ukuphumelela emidlalweni la awudlalayo mhlawumbe akore kakhulu amagoli lawa awakorayo kufanele ay'misele kanjani? ngoba kufanele afunde nokusebenzisana nabanye. Lokho kungabasiza kakhulu esikolweni.

Ngingababonisa ngokuthi kumnandi kangakanani ukuba yingxenye yomdlalo. Nabo bangene badlale kulowo mdlalo ukuze bezwe umuzwa omnandi ukudlala kulowo mdlalo, futhi bezokwazi ukuthi babone nabo ukuthi bangavuleleleka ukuthi bavule ikhono abangaba nalo kulowo mdlalo ngoba umfundi akazazi ukuthi ikhono lakhe lihambela lifinyelelela kuphi empilweni yakhe ngoba lingamthatha limbeke kude. Ngababonisa nokubaluleka kokuba yingxenye yalowomdlalo nokuthi iqhaza labo lingalukhulu kangakanani ngoba lokho kuyobasiza ngelinye ilanga bay'bone nabo bevelele kwezinye iy'kole bay'bone nabo bavelele kwezinye iy'ndawo ngekhono labo.